Emveni koba ndikhangele umsebenzi okwethuba ndingawufumani, ndifikelele kwisigqibo sokuba ndibuyele ezilalini ndiyosebenzisa la mhlaba ukwenzela ndikwazi uziphilisa. Ndicwangcise ke ukuba ndithenge iimbewu zemifuno kunye neziqhamo eziza kundinceda ukwazi ukuba ndilale ndityile mna nosapho lwam. Ndikwacwangcise ukuba ndizame ukuthenga itanki apho ndizothi ndikwazi ukunkcenkceshela xa kushushu kwaye ndikwazi nogcina iziqhamo zam nemifuno yam ikhula kakuhle.

Njengomphathi wefama ndenze uhlolisiso lwezinto ezinokukhokelela kwilahleko kwiifama ndaze ndachonga imiba emininzi enokuchaphazela imveliso kunye neenzuzo yefama. Eyokuqala, imozulu engalindelekanga. Iziganeko ezifana nembalela, izikhukhula okanye imvula eninzi kakhulu zingonakalisa isivuno, zingachaphazela umgangatho wemveliso kwaye zikhokhelele kwilahleko enkulu. Eyesibini, izifo kwizilwanyana nezityalo. Ukuba asigxili ekubhekaneni neentsholongwane, izibetho, ii-pests, okanye izifo oku kungabangela ukuwa kwemveliso okanye ukufa kwezilwanyana.

Enkosi kakhulu ngondwendwela nefuthe eninalo kwishishini lethu. Apha ke asixheli mihla ngamihla, sixhela qho ngoLwezihlanu. Emveni kokuba sixhelile siye siyifake kwizikhenkcezisi inyama kodwa ke iye ithi yakuphela siphinde sixhele, kodwa ke elona suku siye silibeke ngooLwezihlanu qho ngeveki.

Ndaqonda ukuba nangona sele zininzi iifama ezivelisa umdiza weswekile kukho izizathu ezomeleleyo zokuba abathengi bakhethe nelona livela kwifama yam. Eyokuqala, ndijolisise ekukhuliseni umdiza one-quality ephezulu ndisebenzisa iindlela zokulima ezinobuchule nezihambelana nokusingqongileyo ukuze umdiza ube mnandi, ucocekile kwaye uhlale ixesha elide. Okwesibini, ndilawula ngenyameko yonke inkqubo ukusuka ekutyaleni ukuya ekuvuneni, nto leyo eqinisekisa umgangatho ongaguqukiyo nowethembekileyo. Okwesithathu, ndibonelela ngeenkonzo egqwesileyo kubathengi, ukunikezela ngexesha, ukupakisha kakuhle kunye nokuqwalasela iimfuno zabo nganye nganye.

Ukuzifuyela iinkukhu kundinceda ngezinto ezininzi. Eyona nto iphambili kukuba kundinceda ekufumaneni ukutya okukhuselekileyo, okutsha nokosemgangathweni ophezulu njengamaqanda nenyama. Ndiyakwazi ukulawula iindlela ezondliwa ngayo iinkukhu ukuqinisekisa ukuba azifumani iikhemikhali ezingafunekiyo okanye unyango olungaphezulu kwemfuneko. Okwesibini, kukhona neenzuzo zoqoqosho, xa ndifuye iinkukhu ndinciphisa iindleko zokuthenga inyama namaqanda kwaye xa zininzi ndinokuzithengisa kwiimarike yasekuhlaleni nto next leyo engenza ingeniso engakumbi. Ngamafutshane, le misebenzi ayincedi nje ukuphela kwicala lokutya nengeniso kodwa iyandikhulise njengomntu.

Ewe, zikhona iinzame. Ezinye zazo ziquka amacandelo karhulumente anje nge-DRDAR. Loo masebe akunikezela ngenkxaso kubalimi basezilalini ngokubonelela izixhobo zokunkcenkceshela ezifana nempompo, amapayipi kunye nezixhobo zokugcina amanzi. Eyesibini, yi-Elima or Letsepa Program, le nkqubo yenzelwe ukuxhasa amafama asakhasayo ngokubonelela ngezixhobo, imbewu, izichumiso kunye nokufikelela kwamanzi xa kukho imfuneko ngokuhambisana nezinye iinkqubo zikarhurumente. Eyesithathu, yi-CASP enceda amafama ngokwemiqathango ethile kuquka ukufakwa kweenkqubo zokunkcenkceshela.

Njengomntu onamava ekuxheleni ndiye ndenze ngeli hlobo ukuze inyama yam ingaboli. Okokuqala, ndiye ndiyibandise ngokukhawuleza, which is rapid chilling. Emva kokuxhelwa ndiyaqinisekisa ukuba inyama iyabandiswa ngokukhawuleza ukuze kuncitshiswe ukukhula kweentsholongwane. Oku kwenziwa ngokuyibeka kwindawo enobushushu obulawulwayo, i-cold room. Okwesibini, ndiye ndiyigcine kwindawo ebandayo, kwi-refrigeration or ifriza ndisebenzisa ifriji okanye ifriza ukugcina inyama. Ukuba ndiyilindele ukuba ithengiswe kwiintsuku ezimbalwa ndiyigcina efrijini. Ukuba kungathatha iveki, ndiyibeka kwifriza. Eyesithathu, ukupakisha kakuhle, which is vacuum sealing or cling wrapping. Ndiyipakisha kakuhle inyama ndisebenzisa iifilimu ezicocekileyo okanye ii-vacuum bags.

Xa sithetha ngamathuba okuthengisa kwicandelo lezolimo sithetha ngendlela umntu osebenza kwezolimo anokuthi ayisebenzise ukuze athengise iimveliso zakhe ngendlela eya kuthi izise inzuzo. La mathuba abandakanya izinto ezahlukeneyo ezinokunceda umntu akhulise ishishini lakhe lezolimo, afumane abathengi abaninzi aze anyuse ingeniso yakhe.

Uhlobo lwemfuyo oluzisa ubisi ziinkomo ezohlukeneyo eziquka i-holstein, i-jersey, i-ayrshire ne-guernsey eziye zikunike ubisi lwase-dairy.

Ukuqinisekisa ukuba inyama yam ayiboli ndingaqinisekisa ukuba inyama yam ixhelelwa phantsi kobushushu obusezantsi ukuze iintsholongwane zingathathi inxaxheba ekumosheni inyama, ndize ndithi ndakugqiba ukuyixhela ndiyifake kwisikhenkcezisi ndikwasebenzisa ii-vacuum sealed packaged packs ukwenza sure ukuba inyama yam ayangenwa ngumoya ukuze imoshakale.

Zininzi iingenelo kodwa imizekelo endinawo ngumzekelo wemveliso ye-honey. Eyesibini, imveliso eyongezelelekileyo ngaphandle kobusi umzekelo, i-beeswax iye isetyenziswe kwishishini le-skin care, amakhandlela, iimveliso zokuthambisa. Eyesithathu, ukunceda izityalo i-pollination. Iinyosi ziyanceda kakhulu ekukhuliseni iziqhamo, imifuno kunye neentyatyambo ngenxa ye-pollination. Eyesine, ukufikelela kwiimarike ezahlukeneyo, ubusi nobusi based products zithandwa kwimarike yasekuhlaleni nakwiivenkile zee-organic nakwimarike yeintanethi.

Imicelingeni yokufuya iinkomo iquka iindleko eziphezulu zokuqala. Ukuthenga iinkomo, izixhobo, imfuyo yokutya, amanzi kunye nezindlu okanye iindawo zokuhlala kubiza kakhulu. Eyesibini, ukufumaneka kokutya okwaneleyo, ukungabikho kwamanzi aneleyo, izifo nezifo ezosulelayo, imeko yemozulu engalunganga, ukungazinzi kwemarike, ukungabikho kwabasebenzi abaqeqeshiweyo, izithintelo zomthetho kunye neelayisenisi, ubusela bemfuyo, which is stock theft, zezinye ezibalwa okanye ezibandakanyeka kwimicelimngeni oye udibane nazo xa ungumfuyi weenkomo.